Tshotsho ubekho teknoloji ngoba kaloku kumaziko karhulumente sezikhona iinto esithi sizisebenzise ezifana neWi-Fi apho ukwazi ukuthi ukukonekthe kuyo usebenzise amaziko onxibelelwano afana nooTikTok ooYouTube. Kulapho ke ungabukela ukuhambise ixesha okanye uqale incoko kubantu abakungqongileyo abalapha ecaleni kwakho, ayonto inzima.

Ezinye zezinto endicinga enokokuba zingasetyenziswa ziinto ezifana nee-fire extinguisher, ziinto ezi xa zinowuthi zibekho mzi namzi zingakwazi ukulinceda uluntu lwasematyotyombeni xa luthe lahlaselwa okanye lagutyungelwa ngumlilo.

Kuye kungabikho ukulingana ngaphakathi kwekhaya, kuye kufuneke into okokuba abantwana ibe ngabo abajonge abantwana abaza emva kwabo. Kungabikho ntloko yekhaya njengoko umzali esoluphala nempilo engantlanga ke xa ngoxa liphantsi kweliso lukamongikazi. Kuye kufuneke ke umntana omdala ibe nguye othatha intloko abe yintloko yekhaya, athathe uxanduva olungaphezulu kunaye ngenxa yemeko. Loo nto iye ithi ichaphazele ekukhuleni komntwana lowo uye wathatha olo xanduva.

Hayi, akho nto inondohlula apha kungaba lula kakhulu. Uba ndisafuna ukuphila impilo ende ndibe ngumqabaqaba igqabi le viniga kumele ndilandele imiyolelo kagqirha, ngoba kaloku yena uqeqeshiwe, uyayazi into okokuba kutheni esithi mandiphile ngolu hlobo andiyalela ngalo. Ngoko ke andiboni into enzima inawuthi indahlule.

Ulwaluko lunciphisa ukosuleleka kwesifo othi usifumane ngokwabelana ngocantsi.

Ukuba ndiyabona into okokuba yeza elo lenziweyo kukhona apho lipasiswe khona andinofane ndiyicinge intoba lelomgunyathi, ngaphandleni into okokuba ukho umbhalo ubonisayo into okokuba lipasisiwe elo yeza ngexesha elithile, ngomhla othile, yinkampani ethile elipasisileyo. Ngako ke ndilithatha elo yeza into okokuba lisemthethweni lifanelekile uba malisetyenziswe luluntu.

Ewe, abe ayekhe abakhona amaxesha anjalo ingakumbi ukuyilibala ukuyinxiba imaski leyo esidlangalaleni. Ndakhe ndaphantsi ufumana ukubanjwa ngenxa yoba ndilibele ukunxiba isifonyo, kodwa ke ndaxoleleka ngelingeni ke ndade ndafumana umzi othi uthengise izifonyo ezo. Yayiyiyo ke umngeni endandifane ndijamelene nawo, ngowokuyilibala ukuyinxiba imaski leyo. Eyophefumla kakubi ke yona ndandingenoyithini, ewe zazisenzeka ngamaxesha athile ufumaniseke intoba bendikhawuleza. Ngokokukhawuleza ngokokuhamba nawo umphefumlo uyonyuka, ndiphefumle kakubi ngolo hlobo ngoba ndiphefumlela phezulu. Kodwa oyena mcelimngeni yayikukuyilibala imaski leyo.

Iinkonzo zocima umlilo zifikelela kade kakhulu ematyotyombeni, imbanga yoko yindlela ekuhlelwe ngayo. Izindlu zixinene, iindlela zincikane. Ngoko ke kwenza uba kube nzima ukuba zifikelele iiloli zezicima mlilo apho kutsha khona, kufana ke kube ngebhaqo xa umzi ulapha ekuqaleni.

Eneneni urhulumente ebengenayo indlela yokuqubisana nemiphumela emibi yokutofwa ngesitofu seCOVID-nineteen. Njengoko ibeselichiza eliselitsha kungekenziwa phando lokuba xa kunobakho imiphumela ethile oye ube nayo ungancedakala kanjani.

Eyi, mfundi undifaka phantsi koxinizelelo ngoba kaloku ebazalini izawubangathi uthunywe ndim uba mawuhambe uhambe uhambe uyokhulelwa. Imibuzo abazawundibuza yona eminye yayo andizokwazi uyiphendule. Ngoko ke ndiyacebisa into okokuba uhlale nabo phantsi, ngabazali bakho abaya bakuzele, asoze bakulahlele ngaphandle. Uthethe nabo, ubacacisele ngale meko. Mna angekhe ndikwazi, ungaya kubo uyothetha nabo ubuye nakum nempendulo esuka kubo, ndizawukwazi ungenelela uba imeko imaxongo, okwalo mzuzu hayi khawuye ngokwakho mntanam, ifanele wena kwale imeko.

Ewe, kaloku bayalufumana olwaluleko lokwangasengqondweni, iye ibe ngulowo ke othi emva kokuba ethe wabona imeko imasikizi nemanyumnyezi apha ekusebenzeni athi, hayi, isivumelwano sengqesho ndasityikitya, ngoko ke andizuhamba mna ndiyobona ugqirha wezengqondo azokwazi uba andicime le meko bendisanda kuyibona. Uye umntu azixelele ngokuba ndisemsebenzini apha ndenza umsebenzi wam, enye nenye endiyibonileyo andinaxesha layo, angaqapheli into okokuba loo nto leyo izawuthi imphazamise ekuhambeni kwexesha.

Kuba kaloku abantu balubona njengoxanduva loonina elo lithi libeleke ukubeleka usana, ngako ke yiyo loo nto ubona bantu abanintsi bengavelani namanina asandula ukubeleka.

Ewe, ndiyayixhasa intoba amadoda mawayithathe into ayithathele ingqalelo into yolwaluko lwasesibhedlele, ukuba iyancedisa okanye iyaxhasana nemicelimngeni esijongene nayo yesifo se-HIV andimi ngaphambili andiboni bugwenxa kuloo nto leyo.

Ewe, amayeza esintu nothi uwafumana emaxhweleni asebenza kakhulu kushiyana ke yeza elo uzawuthi ulithenge okanye ulidinge. Umzekelo ngoku bekukho isifo seCOVID-nineteen uninzi lwabantu lwaye lwabhenela kumhlonyana ukunyanga isifo eso, and yabasebenzela kakhulu into yoba abantu babhenele emhlonyaneni yatsho yanciphisa nesifo esi seCOVID-nineteen ulwasuleleko latsho lahla.

Ubuninzi ubukhulu becala into ebethayo ziindlela, iindlela eziya ezilalini zimbi kakhulu ukusuka apho inqwelo yezigulana isuka khona, ufumaniseke into okokuba ngelinye ixesha isimo sezulu siye kuye kwana kakhulu indlela zagcwala amanzi amadama ephuphumala, indlela ngunobangela woba iimoto zezigulane zifike leyithi.

Ndicinga mnintsi kakhulu umsantsa, mnintsi kakhulu umsantsa, baninzi abantu abaya kwiinkonzo zikawonkewonke nanjengoko apha eMzantsi uninzi lwabantu lusokola lungasebenzi baye ke bangakwazi ukubhatala iinkonzo ezi zabucala. Basebenzise ezi baxhamle kuzo kwezi zikarhulumente ufumaniseke uba banintsi ke ngoku abantu abatyelela iziko elo babe abasebenzi abasebenza kwelo ziko bembalwa.